Ewe, ngokuqinisekileyo ndingalithatha icebo lokuba ndiye wokudibana negqirha okanye isangoma okanye imboni. Kuba kaloku kwiminyaka edlulileyo kwakusetyenziswa amayeza esiNtu okanye imikhambi yokuthi sikwazi ukuba kunyangwe izifo okanye izigulo ezo zithe zavela. Yonke loo nto kwakuthenjelwe ngayo ngookhokho bethu kuba kaloku phambi kokuba kubekho oogqirha, nabo oogqirha abo abathe beza namayeza esilungu baqale bazi ukubana amayeza esiNtu nemikhambi yesiNtu yeyona ikwaziyo ukunceda izigulo.

Iiklinikhi ziyaqinisekisa ukuba zihlala zinazo iipowusta ezikubonakalisayo ukuba xa ngaba unengxaki, thetha nomntu okufutshane kuwe omthembileyo umxelele ukuba unengxaki yokuxhatshazwa ngumlingane wakho okanye ngumntu usondelelene naye. Hleze lo mntu akwazi ukukhombisa kwiindawo ekufaneleke ukuba ufumane uncedo kuyo. Okanye kungenjalo iikliniki zinakho ukubhala xa umntu enengxaki nokuxhatshazwa, afowunele kuloo nombolo eza kuthi imthumele kwiziko loncedo aza kufumana kulo uncedo. Zihlala ke zipapasha ke ekliniki zisebenzisane namaziko oncedo uluntu ukubana zazise uluntu ukuba iindawo zokufumana uncedo zifumaneka phi.

Ewe, ndicinga ukuba ndingangumcimimlilo onenkathalo, olungileyo kuba kaloku ubomi bomntu bubalulekile ukogqitha izinto zonke, abunakuphinda bubuyiselwe. Ngoko ke kubalulekile into yobana ibakhusele abantu ebancedayo endaweni yexhwayelo, uqinisekise ukuba uyamsindisa umntu osebungozini ngeendlela zonke othe wabe kanti ufundiswe ngazo.

Kwakunzima kakhulu ngexesha leCOVID-nineteen kuba kaloku kwakufuneka ngalo lonke ixesha ube kanti unxibe imaski yakho, ukuze ukhuseleke kule ntsholongwane ibizwa ngoba yiCOVID-nineteen. Le maski ke kwakufuneka ungayilibali kuyo yonke indawo uhamba kuyo kuba kaloku iindawo ezinintsi ezinabantu kwakulula ukuba ufumane le ntsholongwane, ngoku kwafuneka uhlale uzikhusele. Kwakunzima ke yayilibaleka, kangangokuba oomatshingilane babehlala bezikhumbuza ukuba masi unxibe iimaski amaxesha onke xa siza kungena kwiindawo ezifana nee-mall, izibhedlele, iiklinikhi okanye nje namanye amaziko oncedo oluntu anabantu abanintsi. Kwakunzima kakhulu ke kum ukuba ndimelane nokunxiba imaski kuba yaye yayindinambuzela ebusweni kwaye nokufuthathiseleka kwakukhona.

Urhulumente wezempilo kufuneka aqinisekise ukuba uyaqasha, umzekelo aqashe ingakumbi ulutsha kuba lulo olu hleli phantsi ngenxa yentswelangqesho. Oku ke kuqinisekisa ukuba kuyaqashwa ulutsha ukuze lukwazi ukuphumela livelise iinkonzo zokwazi ukuba zifundise abantu abasemaphandleni ngezifo okanye ngazo zonke izinto ezithintela impilo yabantu ukuze bahlale nabo benolwazi bangaphosakali ulwazi lwezinto ezibalulekileyo. Umzekelo izinto ziyatshintsha ngokutshintsha, ngoko kukhona nolwazi mhlawumbi abantu kufuneka ngezinto abantu ekufuneka baziswe ngazo ezitshintshileyo ukuze bangashiyeki ezintweni ezinokwazi ukubakhusela nokuba bakwazi ukuphila impilo ende.

Indlela umntu endimaziyo awafumanisa ngayo ukuba unoxinzelelo lwegazi, wafumanisa kuba ke inyanga nenyanga engumntu othanda ukubheka kwiziko lempilo ayokujonga impilo yakhe ukuba ime njani. Apho ke uye umfumfuzwe, ujongwe ukuba uxinzelelo lwegazi lume njani, kujongwe izinto ezifana neeswekile nezifana nogawulayo kwakunye nezinye izinto ukujonga ukuba zime njani na emzimbeni wakho. Wafumanisa ngolo hlobo ke, wafumanisa ukuba ixinzelelo lwakhe lwegazi luphezulu.

Ndingaziva ndikhathazekile kakhulu kuba kaloku xa uza kuhlala endaweni yovalelo for iintsuku eziyi-fourteen, loo nto ithetha ukuthi kuza kuba nzima kum ukuba ndenze izinto endiqhele uzenza, mhlawumbi uphangela, ukuhoya abantwana okanye ukuqoqosha apha endlini, ukwenza imisebenzi yalapha ekhayeni. Kodwa ke kuba ke ndingena kuthini, le yindlela yokuba ndikhuseleke, ndikhusele nabo bakufutshane kum. Kuyawunyanzeleka into yokubana ndithobele, ndenze le nto kuthiwa mandiyenze ukuze bangonzakali, bangafumani esi sifo okanye le ntsholongwane iyiCOVID-nineteen.

Kufuneka singakhuthazile abantu abajongene nesi sifo ekuthiwa yi-H_ IV and AIDS kuba kaloku kufuneka sibakhuthaze ukuba bahlale bethatha unyango lwabo maxesha onke. Oku kuza kunceda bona intoba bakwazi ukuphila iminyaka emide kwaye ngoku noko akusafani nakuqala. Noko esi sifo siyaziwa ngoku, sizama kangangoko ukuba esi sifo samkeleke, kuphele ucalucalulo ebantwini abanale intsholongwane. Le ntsholongwane ngoku kuyaphileka nayo, ukuba nje uyitya ngamaxesha afaneleyo nangendlela yokuziphatha, ube kanti umntu oziphethe kakuhle, ungazidibanisi notywala okanye ezinye nje iziyobisi. Utye iveji kwakunye nefruthi ngendlela efanelekileyo, noko ke loo nto iya qinisekisa ukuba uya kuba nempilo ende ukwazi ukuhlala uphilile, ubukeka.

Abantu abangamadoda amaxesha amanintsi bayakuthanda ukuzicinezela ngohlobo yokuba bayifumana inzima into yokuba bakwazi ukuthetha, bakhuphe indlela abeva ngayo. Ngoko ke kubalulekile into yokuba sibacebise ukuba bandwendwele amaziko oncedo oluntu, apho bazakuthi bakwazi ukudibana nomntu oqeqeshelwe ukuba amamele iingxaki zabantu. Bakwazi ke apho bathi bathethe ngezinto ezibahluphayo emiphefumlweni ukuze nabo bakwazi ukufumana iingcebiso ezifanelekileyo zokuthi bakwazi uthatha amanyathelo ukubheka phambili nempilo, bangasoloko begcine indlela abeva ngayo kuba besithi indoda ayikhali.

Kukuqinisekisa ukuba kuqeshwa abantu abafaneleyo nenani elilinganayo ukuze abantu bakwazi ukuncedakala kuba kaloku le iba yingxaki. Abantu bayakwazi ukufumana izifo ezingaphezulu kwezi bazizeleyo kuba kaloku befolile, belindele ukuncedwa.